Abantu abanethoya emphakathini kumele benze imidlalo yeshashalazi baveze ukuthi ubuthonya babo busebenza kanjani. Bekwazi ukuthi behehe bonke abantu abasha abasakhula ukuze wonke umuntu ezokwazi ukubona ukuthi ngempela naye unalo ithonya noma akanalo. Ngaleso sikhathi bazobe bekwazi ukuthi mase beqedile babe nemibuzo, iningi labantu abasha laba abayithameli zabo bakwazi ukufaka imibuzo. Bephenduleke bekwazi ukuthi nabo ukuze ngelinye ilanga besimame kumele beqale kuphi, befike kuphi ukuze yonke into yabo izokwenzeka ngendlela. Ngaleso sikhathi-ke sekuyobe seyakwazi ukuthi umuntu mayesuka laphaya emubukisweni weshashalazi usebuyele ekhaya. Uyolungisa la naye bekay'tshela ukuthi wazi khona mhlampe kanti akukho njalo.

Ngiyacabanga ukuthi abantu ukuze basizakale enkundleni yamaphupho kumele basebenzisane nemisakazo eseduzane noma ngabe kuthiwa iqhelile. Kuyaye kube khona umsakazo mhlampe ngo-twelve ebusuku noma ngo-one intathakusa. Sekuyavela ukuthi hhayi laba abamakhono asafufusa, ubanikeze inamba. Umuntu kumele afonele leyo namba leyo emsakazweni naye ashiye yakhe asho ukuthi utholakala kanjani. Umculo wakhe makuwukuba uyacula uthini mawukuthi uyabhaka asho ukuthi, hhayi ngiyabhaka nayi inamba yami ngitholakala kuleli kheli. Ngaleyo ndlela-ke abantu sebeyakwazi ukukuthinta umuntu uyandlula mhlampe ngakini uziyele emcimbini. Usethi hhawu konje kunomuntu owathi uyakwazi ukwenza ukuthi la othi ngidlule ngibheke. Ngaleso sikhathi uma ngabe into yakho ihamba kahle naye useyakwazi ukutshela omunye nomunye etshele omunye ugcine odumile-ke ngaleyo ndlela.

Kufanelekile-ke ukuthi isikolo zibambisane nezinhlangano zemidlalo ngoba lento leyo iyasiza ukuthi umntwana akwazi ukuvundulula ikhono lakhe esasemncane. Ngale nkathi elokhu edlala emdlalweni awuthandayo noma komunye uthole ukuthi akawuthandi kodwa methi uwudlala uyabona ukuthi ayi bo yaze yanekhono ingane kulo mdlalo ewudlalayo. Usuyakwazi ukuhlonza iy'ngane ezizodlala emdlalweni ethile. Iqambe iyakhula ingane iyalazi ikhono layo ukuthi mina ngoba ngila ngidlala ukuthi. Ngine khono khona ngihlezi ngihamba phambili uma ngidlala lo mdlalo lo. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi iy'kole zihlezi sikhashana sikhashana ziyayivakashela ezemidlalo ukuze bekwazi ukuthi bazoy'bona ley'ngane bay'nikeze imklomeliso. Imklomeliso yokuthi ingane ijabule ukuze ikwazi ukubona ukuthi ngempela mangiqhubeka ngidlala kusho ukuthi kukhulu engizokwenza kukhulu okusazophumelelisa. Yingakho-ke kubalulekile ukuthi iy'kolo zihlangane nabezemidlalo.

Mina ngokwami bengizothini umuntu omusha akasukume azithintithe. Miningi-ke imidlalo ekhona esikhathini samanje esiphila kuso. Yekela ukuzibukela phansi ngoba utholukuthi uzibukela phansi nje kanti la ozofika khona uzofike usimame. Sikubone usishayina uhamba phambili uze uzisole ukuthi ukubani kuthiwa azange ngihlale ngabe sengilaphaya. Usuyaqala uba laphaya, uyaduma, siyaqala siyakweseka siwumphakathi wangakithi, siyakufaka lapha ey'nkundleni zokuxhumana. Wonke umuntu useyakubona, wonke umuntu useyakwazi. Ingakho-ke kubalulekile ukuthi wonke umuntu akayenze into ayithandayo ugabheki ukuthi abantu bazothini ngecala lakho elimbi. Kodwa bheka ngale ndlela yokuthi manje ngizoyenza lento le, futhi ngifuna ukuphokophela la engiya khona. Ngaleyo ndlela-ke uzoyibona nawe ususimeme usenakho ukuzithemba.

Inzuzo kulezi nhlangano ezingenzi nzuzo ukuthi ngale nkathi ziphuma ziya ebantwini, zihlinzeka ngezinto ezisiza abantu ziyaqala ziyakhula. Wonke umuntu uyayibuka ukuthi hawu leya nhlangano yenza kahle umfice esetshela abanye ngayo. Ufice sekundlulela phambili ngale nkathi bekhipha emaphepheni ukuthi basiza abantu abawu fifty endaweni ethile, abantu abawu-ten endaweni ethile. Ilokhu iyaqhubeka nje lento le ngaleso sikhathi-ke bonke labantu abanemali sebeyabuka ukuthi, hawu uyazi mangake ngithathe imali ngiyofaka lapha kuleyo nhlangano ngoba ingenzi inzuzo. Bazokwazi ukuthi baphokophele phambili basize abanye abantu nangelinye ilanga, akubona abokugcina labo ekade bebasiza. Ngaleyo ndlela-ke sebeyakwazi ukuthi nabo kunabantu ababasizayo ekutheni babenaso isikhwama . Esikhwameni sabo-ke sebeyakwazi ukuthi baphinde bekhiphe nabo besiza abanye abantu.

INingizimu Afrika ingathuthukisa iy'ndawo zasemakhaya ngokuthi ziningi izinto abazenzela zona okungama-craft. Okumele baze bekuthuthe bekuse edolobheni ukuze kuthengwe ngoba emakhaya iningi labo bonke bayakwazi ukuzenzela. Akulula-ke ukuthi uyidayise lezi zinto ey'kanjalo ngoba iningi kuyafana. Manje-ke mangabe usukhandile wakusa ey'ndaweni zasedolobheni ila okwazi khona ukuthi ukwazi ukuzidayisela. Okuba khona-ke kweyemidlalo yamazwe ngamazwe, kuzosiza-ke ekuthenini la bantu batshelwe kusasenesikhathi ukuthi nemdlalo yamazwe ngamazwe. Siyathanda ukuthi niphumelele nibe khona nani. Kuzobe sekuxhunywa nomnyango-ke olekelela ikhono labo ukuthi mhlawumpe ubasize ngebhasi elizobathutha beya lapho okuzobe kungenwa khona emidlalweni yamazwe ngamazwe. Ngaleyo ndlela-ke wonke umuntu useyalibona ikhono labo, ziyathengwa izinto zabo sebeyakwazi nabo ukubuyela emakhaya behleka njengabantu basemadolobheni.